Ukuze abafundi bafunde amasiko ngeskhathi somkhosi izinto ezingahlelwa kokuqala izinsuku zamasiko, amaqembu angakwazi ukwebelana ukudla, izingubo, imidlalo yendabuko, noma amasiko abo ngezinsuku ezikhethekile okuvumela abanye ukuba bafunde bazizwele. Izinkulumo nengxoxisano, kungahlelwa izingxoxo ezimayelana namasiko ahlukahlukene lapho abafundi bangaxoxisana ngamasiko wabo nezindlela zokuphila emazweni abo. Nokufundisana ngolimi lwabo ngokufundisana ukuthi uziphatha kanjani ngezinto zabo zamasiko.

Iy'kole noma iy'nhlangano bangathatha inyathelo ngokukhuthaza ukubandakanya kwawo wonke umuntu, izikolo zingacinisekisa ukuthi abafundi abavela kuzo zonke izizinda banamathuba alinganayo okujoyina imisebenzi ehlukahlukene. Lokhu kungafinyelelwa ngokuhlela izinsuku zokuhlola amakhono noma imiqhudelwano yendawo, ukuhlinzeka ngeminingwane eyanele. Kubalulekile ukwazisisa abafundi nabazali mayelana namathuba akhona, izindlela zokufaka isicelo nezinzuzo zokuhlanganyela nabantu.

Uma ngingathola umdlalo omusha esikolweni noma emphakathini wami, ngingakhetha i-ultimate frisbee, kulula ukuwufunda awudingi amathuba amaningi udinga i-frisbee nje kuphela ukusho ukuthi wonke umuntu angafunda kalula futhi awudingi izindleko ezinkulu. Ukukhuthaza ukubambisana, lo mdlalo udinga ukuthi abadlali besebenzisane futhi baqhumane kahle okusiza ekwakheni ubungani nobuhlakani wokusebenzisana. Ukunika wonke umuntu ithuba akubona abantu abanesivinivini esikhulu noma abanamandla, wonke umuntu uyakwazi ukuwudlala lo mdlalo ngoba uwanele wonke umuntu.

NjengoNtozabantu Mbonambi umphathi weqembu lami eliyintandokazi kimi, ngizosebenzisa amasu wokuthi ukuqhumana okuvulekile ngizoba nezikhathi zokuxoxa nabadlali ngamunye ngamunye, ngibacinisekise ukuthi bayazwisisa futhi benza umehluko ecenjini. Ngizobagcugcuzela ngomoya omuhle ukuthi ngizobakhuthaza ukuthi basebenze njengento eyodwa kungalwiwa kungabi nani futhi ngizobasiza nokuthi bathembele kumunye nomunye mabazodlala.

Imbuzo engayibuza umdlali webhola lo engimthandayo ukuthi, uqale nini ukuthanda ibhola futhi yini ekwenza wathatha isincumo ukuba ube ngumdlali? Yimaphi amasu owasebenzisayo ukuze uhlale ucinile futhi uphumelele emdlalweni wakho? Ulenza kanjani nokuthatha isincumo esinzima ekudlaleni uma isikhathi sokudlala sesiphelile? Yini okuphocelayo noma enzima kakhulu mayelana nokuba umdlali webhola lwechwepheshe? Ngabe uke wahlangabezana nezinkinga mawuloko udlala and uwenze kanjani ukuthi uphume lapho?

Izikolo zingacinisekisa ukuthi izinhlelo ze-eSports ziyafinyeleleka kubafundi abavela ezindaweni ezihlukahlukene zenhlalomnotho ngezindlela ezihlukahlukene. Kokuqala, ukuqhashwa, ukuqhaswa ngezimali izikole zingachumana nezinkampani eziqhaswa ngemali noma ezemidlalo, ukuze zithole uchaso lwemishini efanele njengamakhompyutha anamandla, izilawuli kanye nezinsiza zokuchuma kwi-inthanethi. Kosbili, ukudala izindawo zokudlala ezivulekile esikhundleni sokuba abafundi babe nemishini yabo yasekhaya.